Njengombana iinkolelo zabantu eentweni ezihlukahlukeneko zingafuni, mina ngikholelwa ekuthenini abantu laba nabangathola ukufundiseka kuhle ngeenkhandelambeleko bazwisisa begodu bamukele ukusetjenziswa kwazo, nabo bazisebenzise, njengombana bathi azikhambela nekolo yesintu. Ngibona kungombana banganalo ilwazi elaneleko, begodu banganakho ukufundiseka kuhle ngazo iinkhandelambeleko.

Bangafundiswa ngokuthi kubenabantu abazongena imizi ngemizi, bafundise abobaba ngokuqakatheka kokuya emitholapilo nasematlinigi ngombana angekhe kwabalula bonyana bona bazisukumele. Ngaphandle kwalokha sele nabagula khulu, nje-ke kungabancono bonyana bayelwe ngezindlini bafundiswe ngakho ukuqakatheka ngokukhambela amatliniga.

Umkhangiso efana naleyo, iyawulimaza umphakathi ngendlela erarako, ngombana abantu bayakholelwa ekuthenini ziyaberega izinto ezifana nalezo, kodwana mina ngithi, umuntu uzalwe ngendlela azalwe ngakhona, ubudoda bakhe bungendlela azalwe nabo ngakhona. Akekho umuntu onamandla wokuwakhulisa nanyana wokukunciphisa. Nje-ke abantu mele imikhangiso efana leyo, bazifundise ukungayinaki benze ngathi abayiboni, ngombana ekugcineni umuntu uzozifaka ezimeni ezinzima, angasakghoni ukuphuma kizo athola bonyana sekayalimala.

Isisusa somlilo lokha nakutjhe indawo ekulu sibonakala ngokuthi, abantu abanelwazi ngemililo bakghone ukuqala bonyana umlilo bewubhebhedlheka ngokurhaba okungangani. Nokuthi indlela umlilo buwutjha ngakhona uchaza bonyana bowubangelwa yini, njengobana bona banelwazi lokuchaza ngalendlela leyo ebaqhaza ngakhona, kodwana nabahlaziya indlela umlilo begade utjha ngakhona, nangendlela ebegade ubhebhetheka ngakhona msinya, nanyana stararha ngakhona, bayakghona ukwazi bonyana umlilo ubangelwa yini.

Uthi bafundiswe abobaba ngokuqakatheka kokuvakatjhela imitholapilo, nokunakekelwa ipilwabo, nokobana akusimahloni ukuvakatjhela iindawo ezifana namatlinigi, nemitholapilo ukwenzelela bona bakwazi ukuzitlhogomela.

Eenkhathini zakade bekungakakateleleki bona babe nazo, kodwana nje, ngoba imithetho iyatjhugutjhuguluka ngokukhamba kwesikhathi. Kuyatlhogakala bona babe nazo iincwadi zokuthengisa imitjhoga, ukwenzelela bona bangangeni emrarweni nabezomthetho. Kwaziwe bona lento abayenzako bavumelekile bona bayenze, begodu kubalekela bona abantu laba, abathengisa imitjhoga ngokungekho emthethweni, ngeminqopho yokulimaza abantu, bangasakghona ukwenza njalo, bavaleleke amathuba wokwenza njalo.

Idengele yinto embathwa esandleni, khulukhulu ngabantu abanekinga yamathambo, iyisinjana enombalana wegolide.

Ngibona ukuthi abantu abahlala eendaweni ezisemakhaya, abanalo ilwazi elaneleko ngabantu abaphila nokukhubazeka, ngombana uthola bonyana abantu bakhona kunekolelo ethileko ekhambiselana nokuthi umuntu nakazabe abelethwe nokukhubazeka okuthile, kusuke kungunobangela wento ethile eyenziwa nanyana eyenzeka ngesibanga sababelethi babo. Uthola bonyana abakwazi ukumphatha ngendlela efaneleko, nanyana bayamnina ngombana kunekolelo ethileko, abanalo ilwazi elaneleko lokobana ukukhubazeka, nanyana ukuphila nokukhubazeka kungenzeka na, nanyana ngubani.

Kungaqinisekisa bonyana boke abantu belizwe lelo lapho kunebulwelwe obufana ne-COVID-19, bangaphumi baye kwamanye amazwe, begodu baqinisekise bona abodorhodere basebenza ngokuzikhandla ukuze bathole ipengu ezokwelapha ukugula lokho, begodu koke ukurhwebelana nokungenisa, nokuphunyiswa kwezinto enarheni leyo, kujanyiswe kuze kufike isikhathi la, sele kurhobhile khona, nanyana kuphelile isifo leso.

Ngibona bona abantu abakhubazekileko nanyana bawathola amathuba, kodwana abatholi amathuba aneleko, njengalabo abantu esithi bajwayelekile abaphile kuhle, abanganakho ukukhubazeka okuthileko.

Inyanga yezamaphilo yabantu bembaji, nguMgwengweni, begodu iqakathekile ngombana ithuthukisa ilwazi ebantwini bembaji, ngokwazi nokuthathela ehloko, ukunakekela amaphilo wabo, ngokuvakatjhela emitholapilo lokha, nalokha bahlezi bazi ubujamo babo kezamaphilo.

Akukafaneli bona sithenge iinhlahla ebantwini singazi nokobanyana ngizo marerhe na, kungakhathaleki bona siyasazi isihlahla sikhe sasibona ngaphambilini, kodwana nasingathengiswa ekhemisi, mele singasithengi ngombana kungenzeka bonyana umuntu loyo uzididiyelele zakhe izinto ezingakaphephi, bonyana zingaselwa mumuntu, nanyana zisetjenziswe mumuntu, ngandlela thize. Kuqakathekile bonyana abantu nabafuna imitjhoga nanyana imithi eselwako nanyana ezeswako baye emakhemisi.

Awukho umsebenzi odalelwe ubulili obuthize, imisebenzi yoke iyafana. Kufanele sithathe woke umuntu ngokulingana, singathi imisebenzi eminye ngeyabantu bengubo, eminye ngeyabantu bembaji.

Kufanele atjhinge ngemtholapilo nanyana ngetliniga, lapho azakuthola isizo lamsinyana, bakwazi ukumkhupha sona, umtjhoga lo, ongasirerhe emzimbenakhe, ngaphambi kobana wenze umonakalo omkhulu.

Abantu abangakwazi ukufundisa umphakathi weendaweni zemitlhatlhana ngokuvikela umlilo, babantu ababerega ngakho iimlilo, ngombana bona banelwazi elidluleleko, begodu nabo abantu asemphakathini bangafundisana. Omunye nakanelwazi atjele omunye, nomunye atjele omunye, ilwazi lande hlangana nabantu, ukwazi ukuphepha isitjhaba.

Kungonobangela wokobana bababhadela iimali ezinengi, imirhatjho le, igcine ingasanaki kobana umtjhoga lo, uwulungele ukusetjenziswa, nanyana ngiwo wamambala noma ngewomgunyathi na, kodwana bona banaka kobana babhadelwa malini, ukuze bakhangise umtjhoga loyo, ngaleso sikhathi.

Isasa kuyinto esingayifanisa nesiba, kodwana yona iyahlaba. Itholakala esilwaneni esibizwa ngenungu, ingasetjenziswa ukulapha amagulo athileko, njengombana isetjenziswa bodorhodera besintu, ukulapha amagulo amanye.